Go ja dijo ko manyalong ke mokgwa o o bontshang kemonokeng ebile ke mokgwa wa le boitumelo. Mme dijo tsa lenyalo di monate ka gore di apeilwe ke batho ba ba sa tswang go ithutela go apaya dijo le gore di ntshitswe ka lebaka.

Ke nagana gore go ka nna le lenaneo le mo go lone bašwa ba ka rutiwang thata ka go itse go apaya dijo tsa setso tsa bone, kgotsa botlhokwa jwa go itse go apaya dijo tsa setso tsa bone le gore go tla ba thusa jang mo botshelong.

ke ka ithuta puo ya seTebele, se seXhosa le seZulu ka gonne go le gantsi mo losikeng la rona go na le batho ba dipuo tseo ba ba farologaneng, mme o fitlhele go nna boima go ka bua le bone gonne re sa tlhaloganye puo e ba e buang.

Letsatsi le nka bolelelang ba losika le ditsala ka lone ke nako fa re ja braai ko Mafikeng. E ne e le braai e re e diretseng go itumela le ditsala tsa rona jaaka ga ne e le kgale re sa kopane go ya ka mabaka a gore re ile ra kgaoganngwa ke diyunibesithi tse di farologaneng. Mme e ne e letsatsi le le monate thata ka gore re bile ra ja dijo tse di monate, boitumelo bo le ko godimo, mosi o ko godimo, morago ga moo o re a tswa re a go nwa dino tse di tsididi.

Ntsi dijo tse di apewang kwa masimong ke magobe a mabele, morogo kgotsa nama e e besitsweng.

Go ile go tlhokega dilo tsa botlhokwa yaka bupi, papa, mafura tse di a go dirang setšheso mme le setlhabo jaaka nku kgotsa podi. Madi a ke a go tlhokang go nna le one ke madi a kanang ka dikete di le masome a tlhano.

Nnyaa, ga ke nagane gore go siame ka ntlheng ya gore tumelo nngwe le nngwe e tshwanetse go dumela mo setsong sa yone kgotsa setso sengwe le sengwe se tshwanetse go dumela mo tumelong ya yone. Go le gantsi re gola re rutiwa gore o tshwanetse go tlhompha ditumelo le setso sa gago, o di tseye ka go leka-lekana.

Nna ke ithutile gore go le gantsi mo botshelong go na le dilo tse re di dirang.

Ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tse di tlwaelegileng jaaka ditshwantsho le di-potrait-e tsa kgale kgotsa tsa setso le masela a setso a ba a dirisang mo diaparong tse re di rekang.

Gore o feleletse o nne kgosi, kgosi ke motho yo o tswang mo losikeng la bogosi, yo o nang le maitseo le maitsholo a a siameng. Mme bogosi bo tla ka tsalo, motho mongwe le mongwe ga a nkake a nna kgosi.

Ditshenyegelo di ka fokotsa ditlhopha tsa sekolo, baithuti ba ka tsaya tiro pele ga thuto, mme go tshela dipalangwa go ya sekolong go ka nna boima kgotsa bokete mo baithuting kgotsa bang ba dipalangwa.

Ke akanya gore ditshenyegelo tsa go nna mo ditoropong di ama boitekanelo jwa tlhaloganyo le jwa mmele ka gore go le gantsi o fitlhela bana ba dulang ko ditoropong e le bone ba ba dirisang diritibatsi botlhaswa le go nwa nnotagi botlhaswa. Ka jalo e feleletsa e senya mmele ya bone kgotsa e ama ditlhaloganyo tsa bone mme e be di feleletsa di dira gore e nne ka dijara tse di ko tlase.

Dijo tsa setso tse nna ke di ratang ke mabele ka dinawa tsa Setswana, ka gonne ke dijo tse e leng goreng ke godile le nkoko ke tla ke di ja. Mme e nnile e dijo tse di nnayang maatla thata ebile ke tsone tse di dirileng gore gompieno ke be ke le kana ka dijara tse ke leng mo go tsone. E ne e le dijo tse ne di nnatefelela thata go gaisa le nama e besitsweng.

Ke nagana gore lebaka e ka tswa e le gore ke leo le supang phetogo kgotsa maemo a boitshupo kgotsa go supa gore ga se tlhole a le motho yo ntseng a le ene pele aka ya sekolong sa Setswana ke reyela mo mekgweng.

Ke nagana gore seo e ka tswa e le go supa phetogo, maemo a boitshupo le maitshwaro a mašwa a ntseng a sena one.

Ee, di na le baeteledipele mme go tlhokagala boitshwaro, boitshupo le maitsholo a a kwa godimo.

Ee, setso sa ka se dumelana le 'nyalo e nngwe e e tswang ko ditsong tse di farologaneng mme ne nka tlhopha go nyalwa ke batho ba setso sa maZulu ka gonne ke setso se e leng gore go tswa ko bonnyane ke ne ke se rata ebile ke nagana gore ke sone se se tlhaloganyesegang sentle.